E ne yare ka nako tsaka ke santse ke tla ke gola ke ithuta go tshameka yone kgwele ya dinao, ka iphitlhela e le gore ba nkgobatsa looto. Ba nkgobatsa looto mo go maswe thata mo e leng gore ke ile ka tsaya dingwaga ke lela ka looto lame, le phela le le mo ditlhabing.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko mo inthaneteng, nne nka dira bonnete jwa gore ke bopa metshameko gantsi e dirisang tlhaloganyo, e batlang motho a dirise tlhaloganyo ya gagwe go tlala seatla. Seno se ka tokafatsa le gore bašwa le bone bana kwa dikolong ba nne le dikakanyo tse di bonako mme ba falole ka bonako le gore mo botshelong ba dire ditshweetso tse di maleba. Ne nka dira metshameko e dirisang tlhaloganyo go le gantsi.

Gone go jalo go ikentsha bodutu tota go molemo thata go fokotsana mo go pelo kapa gona go tokafatsa boitekanelo jwa tlhaloganyo. Mme nna fela ga ke na le kgatelelo ya maikutlo kapa pelo, ke itshamekela kgwele ya dinao le ditsala tsa me. Ke sone selo se e leng gore ke a se dira bontsi jwa nako fa ke jewa ke bodutu. Ke itshamekela kgwele le ba ditsala tsa me, go nna monate, ke lebala le ka mathata a me, mme ere bosigo le fa ke a go ya go robala, ke robale boroko jo bo monate.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ke batshameki ba le babedi ka tsela e e rileng. O mongwe o dula kwa, o mongwe a dule kwa mme ba kgaoganngwe ke mola o rileng kapa ke one mola o rileng. Mme motshameko o tshamekiwa ka tsela ena, ba tlodisana tenese go ya ko go ole, go tla mo go ona, go ya ko go ole, mme fa tenese eo e ka wela fase, go raya gore mongwe wa motshameki mo, o jelwe ke ditlhopa.

Dithuto tsa go ikatisa mo mmeleng kwa dikolong di tota di siameletse bana ba rona kwa dikolong le gore ba kgone go iphitlhela ba nale seabe mo metshamekong le mo ditirong tse di farologaneng. Mme seno se botlhokwa thata ka gore se lemosa le bana gore boitekanelo jwa bone bo tlile pele mme se ba lemogisa gape le gore go matshwanedi le gore ba phele ba le mafolofolo ka nako tsotlhe. Mme dikolo tsone di ka dira bonnete jwa gore ba rotloetsa bana nako le nako, kgapetsa le kgapetsa ka go ikatisa mo mmeleng ya bona ba 'ire bonnete jwa gore ba ba direla metshameko e e farologaneng.

Lebelela motshameko o ke o ratang le ditsala tsa me ga go tote go tlisa boitumelo jo bokalo mo go nna ka maitemogelo-magolo a me ka gore ke feletsa ke iphitlhela ke sa phuthuloga ga ke na le bona, ke palelwa ke go dira dilo tse di rileng. Mme motshameko o ke o ratang ke o lebeletse ke le esi nka tota ke bua gore pelo yame ya phutuloga, maikutlo ame a phutuloga. Ke nna ke kgona go dira se ke se batlang. Ka mahoko a yalo tota go lebelela motshameko ke le esi, go tota go tlisa boitumelo jo bo ntsi thata.

Motshameko wa boditšhabatšhaba ya sejana sa lefatshe sa FIFA, o ile wa thusa thata mo ikonoming ya naga ya rona le lefelo le re dulang mo go lone ka gore bontsi jwa batho ba ile ba iphitlhela ba na le dikgwebo tse di rileng tse di farologaneng. Bangwe ba kgona go rekisa ko go lebelelwang metshameko eo teng, bangwe ba kgona go rekisa le tsone diaparo tse di rileng tsa FIFA mme re kare ikonomi ya rona e ile ya gola thata mo go makatsang. Seno se ile tota sa tlisa phetogo le tlhabololo e kwa godimo thata.

Go dira ditiro tse di rileng le ba lelapa la gago, go tlisa kgolagano e e rileng mo lelapeng la lona. Mme nna bontsi jwa nako, nna le ba lelapa la mo gae, bontsi jwa nako re lebelela TV, re lebelela thelebišhene mmogo, mme re dire bonnete jwa gore fa re ikentsha bodutu ka malatsi a mangwe, re bo re tshameka metshameko ya go tshwana le bo mmela, mmela wa tlhaloganyo, mme one o tshameka mmogo jaaka lo lelapa. Nako dingwe re dire bonnete jwa gore fa re apeile, ra apaa mmogo ka lelapa. Mme seno se tlisa kgolagano e rileng thata mo go rona mme re re amana, re utlwana thata mo go maswe.